Dumelang le kae e kaba le ka nthusa jwang ka life cover, mme life cover ena e tlo mpha ntho tse jwang, Ke lokela ho kenya batho ba bakae, Ke lokela ho tla le ditokomane tse kae, mme ke tlo ema nako e kae hore ke thusuwe ka mora lefu kapa ha hona ha e se ke hlahetswe ke lefu?

Ne ntse ke sheba di patala mona tsa dikoloi, mme ke bone di le tlase haholo. Nka kgona ho di patala. Empa ena ya ho qetela ke bona e le hodimo, ke kopa o nhlalosetse hobaneng sena se le jwalo, ha tse ding di le tlase empa ena ya ho qetela e le hodimo mme re ka e qoba jwang hore re kgone ho patala ena e morao rao hobane ha ke sa kgone ke mo le tlo kgonang ho nka Koloi ena ke so qete ho e patala?

O lokela ho ntlafatsa credit score ya hao ka hore ha o nkile sekoloto, o patale ka nako o e fuweng mme o seke wa nka dintho tse fetango sekoloto seo se fuweng. Ha e ba o fuwe sekoloto sa twenty thousand, o lokela ho nka e ka a tlase kapa e seke ya feta hona moo, mme nako e fuweng o e lefe e seke ya feta moo.

O lokela ho batlisisa hore di bankeng tsena kaofela. Ke efe e tlasenyana o tla kgonang ho e patala.O lokela le hore re bone credit score ya hao, mme if o batla le di-loan, tlametse o di shebisise hantle hore na credit score ya hao e tlo o dumella. If o na le dikoloto.

Overdraft account e bohlokwa hobane o kgona ho ntsha tjhelete eo e leng hodimo ho feta eo wena o nang le yona account-ong ya hao. overdraft account o tlilo e patala, e se e na le tswala, empa sena se etsa hore o kgone ho thola tjhelete ka nako e nngwe le e nngwe e wena o e batlang, empa o lokela ho e patala hore o seke wa e senyeletsa. Ha o se o batla dikoloto tse ding.